Ka lapeng ke sebedisa mohope bakeng sa ho kga metsi. Ke pheha ka dipoto tsa mmadikotwana. Ebile ke ala moseme ho ka dula fatshe. Seo se bolela hore ke mosadi wa mosotho ya ntseng a tshwere setso, ebile ya boullelang setso sa habo.

Bohlokwa ba puo ke ho fetisa molaetsa, ke ho kopanya setjhaba, ke ho boloka nalane, mekgwa le meetlo ya setjhaba. Ke ho ntshetsa pele moruo. Ke ho aha boitshepo ebile ke boitlotlo bo boholo setjhabeng ka ha, ho tehwa motheo o metseng wa kutwlisiso ebile hape re ba le motheo wa bokgeleke wa boqapi le wa boinahano.

Ho ya ka maikutlo aka ke dumela hore meetlo ya boholoholo e santsane ele bohlokwa le ha jwale, hobane e ruta morwetsana tsela eo a tshwanelang hoba ka teng, e boele e rute le mosadi tsela eo a tshwanelang ho ba ka yona e ntse ebile e ruta bahlankana le bontate hore na ba tshwanela ho itshwara ka tsela e jwang ebile tseo tsohle di etswa haholo. Le ha ngwana a sa tswalwa. Ke ka hoo moetlong wa rona re nang le moetlo wa ho lemolwa ngwana. E le hore ngwana a hle a tsebe e sale leseya hore o tshwanela ho itshwara ka tsela e jwang.

Ke rata mmino wa Sesotho wa koriana o nang le difela, hobane seo se ya bontsha ebile se ya hlakisa hore setso saka se dumela ho Modimo.

Ke hopola letsatsi ke sa tswa fihla bahadi ba ka, re phehetse kantle. Ho ne ho le monate haholo hoba re ne ntse re qoqa, re etsetsana ditshomo ho le monate haholo re ntse re beseletsa mollo. Re emetse hore dijo di butswe, re ntse re ja le poone. Ho le monate le bana ba dutse ntse banwa motoho, re emetse ho tshola re besebeletsa hole monate hakaalo.

Ke tlo pheha maqebelekwane, ke boele ke phehe motoho, mahlehu le nama. Ha ke tla ka merohong, ke tlo pheha mokopu, ke phehe le ona moroho. Ke phehe ditapole, ke etse le jwala ba Sesotho.

Nkgono Matladii o nkile qeto e ntle hakakang ya hore o kwale leseya la hao, Oratilwe. Bana ba ya hloka ho mme bana ba hlokeha ho hobane ba ya tshireletseha meyeng e ditshila. Ba ya tshireletseha ho batho ba ba imelang ka madi, ba ya tshireletseha hobane batho ba sebedisa meriana ho ya ka ho fapana ha bona. O ka thola hore meriana eo e imela maseya, mme maseya a be ne le bothata phuwaneng. O fumane hore phuwana ya wela, kapa leseya le ya hlokahala kapa leseya le ya qhwala, empa le hlahile le sa qhwala.

Ke nahana hore mmuso ha wa ka wa tsotella sebaka sa dikolo le metse. Ebile ha wa ka wa nahana ditlamorao ka ha sepheo e ne e le ho aha dikolo hore bana ba metseng ba fumane thuto e nang le boleng jwalo ka bana ba ditoropong, empa seo se fa dinokwane monyetla wa hore ba kene dikolong ba senye meaho ya dikolo ka ha dikolo di hole le metseng.